Swi antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva ni Wi-Fi a yi durhi ku fana na na data u yi hakela hi n'hweti nakona u kuma leswaku u kuma u kota ku yi tirhisa n'hweti hinkwayo hikuva ni a ya a yi heli kambe data ya hela nakona ya durha swinene.

Magoza lama nga tekiwaka leswaku data i i nga durhi swi nga endliwa hileswaku ku nga hakeriwi e swilo swo karhi kumbexana e tikhampani leti nga na data ti ti ti xavisaka data ti nga ti nga hakerisi swilo swo talatala hi mukhuva lowu ti ta kota leswaku ti chipisa data. Se a hi nge hi vulavula hi khampani ya ya telkom se Telkom yi nga hunguteriwa yi nga yi nga hunguteriwa hi mfumo leswi yi nga faneleke ku swi hakela leswaku ku kota ku hunguteka e nxavo wa data hikuva i na nkoka hikuva na na lava yaka xikolweni lava nga le ku dyondzeni lava tirhaka va yi tirhisa swinene.

Vunene byo xava data yo tala loko u ri xichudeni hileswaku loko u lava ku ta endla swilo swa wena kumbexana u nyikiwe ntirho wa xikolo u kota ku wu endla ku nga ri na lexi xi ku kavanyetaka. Vubihi bya swona hileswaku u kuma leswaku u nga endla u nga nghena ka vona vo Facebook na vo TikTok u kuma leswaku a wa ha endli ntirho wa xikolo hi ndlela leyi u nga fanela ku endla hi yona.

Netiweke yo antswa hi nxavo wa data i Telkom hikuva ni Telkom yi chipile swinene u kuma leswaku e data ya siku ya siku kumbexani leyi nga one gig u kuma leswaku ko tala i va vo vo twelve rand kumbe yi va vo ten rand ku ri ku ri loko wo langutisa tin'wani tinetiweke yi sungula ka vo fifteen rand ku ya ehenhla nakona a yi tshami nkarhi wo leha ku fana na leyi hikuva na le loko ku ba twelve ya navusiku a yi heli yi va yi ri data ya twenty four hours.

Ku na magoza lama ni ya tekaka ku xava data hikuva ni ni tirhisa Wi-Fi kambe magoza lama a ni ya teka nkarhi lowuya na ha tirhisa data a wu kuma leswaku n'hweti loko yi herile ni veka mali etlhelo leyi ni tivaka leswaku yi ta ni pfuna hi ku xava data nakona a ni langha e netiweke ya MTN hikuva na nomboro ya MTN leyi ku nga khale ni karhi ni yi tirhisa se a ni langha yona ni nakona ni tirhisa yona.

Swi nga va kahle loko ku ri ku ri e kumbexana data ya wena i helele hi nkarhi ku va kumbexani na mali kambe mali yintsanana leyi u nga yi hakelaka leswaku u tlhela u kuma e data liya leyi nga hundzeriwa hi nkarhi se ni nga va tsundzuxa leswaku loko yi loko yi herile ku va na mali kumbexana e mali yintsanana swinene leyi u nga xavaka hi yona u xava airtime loko u xava airtime loko ntsena u recharge u kuma e data leyi yi nga heleriwa hi nkarhi u tlhela u yi kuma hi vuntshwa kambe u kuma nhlayo luwa wu nga helela hi nkarhi.

A ku na netiweke leyi xavisaka e data yo va na ntikelo hikuva nI hinkwabyo ti hatla ti hela i ngi va vhete va vona leswaku wo u xave data nakona va sungula ntsena ku ku yi endla leswaku i yi hatla yi hela kumbexani va tima netiweke leswaku u nga koti ku yi tirhisa yi hetelela yi yi helela hi nkarhi. Eka mina a ku na leyi antswaka hinkwato a ti na ntikelo.

AI yi ta cinca misava hikuva ni yi ta cinca hi ndlela leyi hi dyondzaka kumbe hi dyondzisiwaka ha yona hikuva ni a ni voni ka ha ta va na mhaka yo endla leswaku hi ya lomu swikolweni nakona hi tirhisa mali siku na siku ku ku ku hakela xikolo ku endla leswaku vana va va ya exikolweni na yini kambe vana va nga swi kota ku ku ku dyondzela ekaya nakona va ri karhi va dyondzisiwa hi AI va nga dyondzisiwi hi mudyondzisi kumbe e mutswari kumbe munhu wun'wani kambe va karhi va va dyondzisiwa hi AI se yi ta cinca ndlela yo dyondza swinene nakona yi ta endla leswaku na dyondzo yi sungula ku ku pfumala ntikelo.

Leswaku vanwa kumbexani va nga kumi dyondzo kumbe swilo swo homboloka yi fanele yi va na laha u hoxaka kumbexana nomboro ya wena ya ya pasi leswaku swi vonakala leswaku u le henhla ka malembe ya eighteen leswaku u kota ku tirhisa AI hikuva ni xin'wana na xin'wana lexi u nga ta xi vutisa ku i ta ku nyika nhlamulo ya xona nakona nkarhi wun'wani va vatswari a va lavi vana leswaku swilo swin'wana va swi tiva hikuva ni loko vo swi tiva swi ta endla leswaku va va ekhombyeni.

Swikolo swi nga dyondzisa vana hi AI leswaku i yini nakona i tirha njhani se va nga ngetela dyondzo kumbexana leyi va nga na yona ya lembe va yi ngetelela hi dyondzo ya ya AI ku va na nkarhi na xinkadyananyana hi siku lava dyondzisaka vana hi AI leswaku na vona va ta kota ku ri va hanya ka misava leyi hi ndlela leyi yi antswaka hikuva xin'wana na xin'wana kusukela sweswi xi ta va xi karhi xi endliwa hi yona AI.

hikuva ni data ya durha swinene nakona vanhu a va koti ku yi xava hi ndlela leyi kumbexana va lavaka hi yona nakona a va koti ku tirhisa inthanete kumbexana hi ndlela leyi va lavaka hi yona hikuva na a hi munhu hinkwawo loyi a tirhisaka inthanete hi ndlela yo biha kumbe hi ndlela yo homboloka kumbe hi ndlela yo titsakisa kumbe ku tiphina vanhu van'wana va titirhisela inthanete ka swilo swa xikolo na yini se nxavo wa yona wu endla leswaku vanhu va nga koti ku endla swilo leswi va lavaka ku swi endla va endla hi va va endla endla va endla va karhi va tsundzuka leswaku yintsanana va endla va karhi va hleketelela leswaku mindzuku ke hikuva ni ya durha.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambani hileswaku Vodacom ya Vodacom ya durha swinene nakona Cell C yi na ti-data to chipa kambe ka tona ti ri timbirhi ni nga xava data ya Vodacom hikuva data ya Vodacom i Vodacom i na network ya kahle swinene nakona u kota ku endla swilo leswi u lavaka ku swi endla hi nkarhi walowo nakona Cell C wa yi xava data yi tala kambe u kuma leswaku a wu na network ku kondza data i heleriwe hi nkarhi.

Swi endla tanihi muxavi u titwa u nga enelanga hikuva ni u suka u va u yi xavile data kambe i vhete yi heleriwe hi nkarhi so u suka u titwa u nga tsakangi nakona u suka u titwa u va u onhe mali yintsanana yeleyo u nga na yona.

Hi n'hweti a ni xavi data ko tala hikuva minkarhi yo tala ndzi tirhisa Wi-Fi kambe loko ni nga ri ku tirhiseni ka Wi-Fi ni xava data ya WhatsaApp ya vhiki ya MTN.

Data ya tiselifoyini yi fana na nkarhi se wu xava nkarhi lowu wu tirhisaka leswaku u kota ku nghena ka inthanete se loko u xave data swi fana na loko u xave nkarhi ku fana na loko u xave swo fana na airtime se u suka u va u xave nkarhi wo kota ku nghena ka inthanete hi cellphone.

Ni nga yi tirhisa hi ndlela yo fanela ni nga kambi swilo swo fana na vo TikTok na vo Facebook kambe ni nga yi tirhisa ka swilo swa nkoka ntsena leswaku yi tshama nkarhi wo leha nakona ko tala ni nga yi tirhisa navusiku hikuva navusiku a yi a yi dyi hi ndlela leyi yi nga dyaka hi yona na nhlekani.

Wi-Fi yi chipile swinene nakona u yi hakela ntsengo wo ntsanana loko ku hela n'hweti data ya durha nakona na u kuma leswaku a yi tshami nkarhi wo leha nakona mikarhi yin'wani a yi khomi hi ndlela leyi u yi lavaka kambe Wi-Fi ko tala yi tshama yi ri na network ya le henhla.

A fonini ya mina a ni tshami ni yi ni yi layitile data ku va na nkarhi lowu ni timaka data leswaku ni tirhisa foyini ntsena hikuva ni ku va yi tshama yi yi layitiwile data yi ya dyeka swinene kambe na yi tima ni tirhisa foyini ntsena ku va na nkarhi loyi ni yi layitaka leswaku ndzi kota ku yi tirhisa ka swilo swa nkoka ni tlhela ni yi tima leswi swi endla leswaku yi nga hatli yi hela nakona mikarhi yin'wani u kuma leswaku ni tima swilo swo fana na vo na vo Facebook na ti-message ta Telegram leswaku ti nga ngheni loko ni vona leswaku se yi le kusuhi no hela.

Malume data yi fana na airtime leyi ni yi xavaka a ni ri airtime loko u yi xava u yi hoxa fonini u kota ku foyinela munhu un'wana na data yi hi ndlela leyi swi fana no xava nkarhi leswaku u kota ku tirhisa leswi hi swi vitanaka hi inthanete, inthanete leyi endlaka leswaku u kota ku tirhisa vo banking app inthanete leyi endlaka leswaku u kota kota ku tirhisa WhatsApp u kota ku tirhisa Facebook u kota ku kambela kumbexana ti-email ta wena.

Data yi durhisa hileswaku yi na nkoka se na lava va yi xavisaka va swivona leswaku yi na nkoka i xilo lexi u kumaka leswaku eka minkarhi yo tala se ha tsandeka ku hanya handle ka xona se ya tlakusiwa nakona yi durha leswaku na vona va va kota ku kuma mbuyelo wa le henhla.

Vanhu va tirhisa data swinene ka mikarhi yin'wani va yi tirhisa na le ka swilo swo ka swi nga ri ki na nkoka loko se va lava ku endla swilo swo va na nkoka va va va nga ha ri na yona swilo swa nkoka swo fana na swilo swa xikolo na swilo swo lava mitirho kumbexana kumbe swo kuma vuxokoxoko na ntwisiso hi swamabindzu se u kuma leswaku vanhu a va koti ku ku swi endla hikuva vanhu va tirhisa data hi ndlela yo ka yi yi nga fanelangiki data ku ku ti tsakisa kumbexani eka minkarhi yo tala sweswo swi endla leswaku loko se yi laveka yi laveka ka swilo swa nkoka munhu a suka a va a nga ha ri na yona.

Munhu u kota ku tirhisa internet banking u kota ku tirhisa Facebook WhatsApp u kota ku nghena ka ka internet ka a kamba swilo swo fana na vo Google leswaku kumbexana a kuma vuxokoxoko na vutivi hi swilo swo karhi munhu a nga tlhela a kota ku tirhisa data ku endla swa tidyondzo swo fana na na tikhoso leti mikarhi yin'wani a ti hakelelaka kumbe leti kumiwaka mahala.

Munhu a nga kota ku dyondzela xo karhi a ri la kaya a nga yi xikolweni kambe a ri karhi a a tirhisa data a nga kota ku kuma dyondzo yo karhi nakona a tlhela a kuma na xitifiketi ku fana na munhu loyi a karhi a ya a xikolweni lembe hinkwaro.

Data yi hambanile swinene na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva ni data yi khoma network ku ya hi leswi hi swi vitanaka hi ti-network towers leti kumekaka emugangeni kambe Wi-Fi yi na ti-tower to hlaya ngopfu ti-tower leti ti khoneketiwaka na muti lowu wu nga na Wi-Fi se sweswo swi endla leswaku Wi-Fi yi va na xipidi xa le henhla ku tlula data hikuva ni data yi tirhisa a ti-tower ta network yaleyo leti u kumaka leswaku ti hlayile emugangeni a ti hlayangi emugangeni.

Ku pfaleriwa data swi vula leswaku kumbe i ku i ku ri data ya wena yi pfariwa u nga koti ku yi tirhisa ku fikelela kumbexana u hakela xo karhi kumbe u hakela foyini ya wena kumbe u chela data se loko yi pfariwile hi ndlela liya a wu koti leswaku u nga tirhisa inthanete.

Ina ku na ku hambana hikuva ni nhlayo a yi fani se loko nhlayo yi ri henhla na ku durha ka yona ku va ehenhla.

Ina ku tirhisa data yo tala ku bela riqingho hi vhidiyo hikuva ni ku va munhu loyi a kotaka ku vona a vona na xithombe xa wena swi endla leswaku foyini ya wena yi yi dya data ku tlula loko ku ri ku ri munhu u twa rito ntsena.

Tihakelo leti fihliweke ta data xikombiso xa tihakelo leti fihliweke ta data xi nga va out of bundle data leyi yi nghenaka loko wena u heleriwe hi data a hi nge a wu ri a wu karhi u langutise xo karhi kumbe kuna xilo lexi a wu ri ku xi endleni u karhi u tirhisa data ivi data ya wena yi hela data liya yi vhete yi nghena leyi ya out of bundle yi nghena nakona loko se yi nghenile data liya ya ya out of bundle swi endla leswaku u tirhisa data u nga ri ku swi voneni leswaku u tirhise data njhani ya mali muni nakona swi endla leswaku u va na xikweleti.